Mushumo wa khondomo ndi u ri vhathu vha ḓi tsireledza kha malwadze o fhambananaho, muthu musi u tshi yau ṱangana na muthu u tea uri u vhe u nayo nga maanḓesa arali muthu u sa muthembi kana u sa muḓivhi uri u kone u ḓi tsireledza kha malwadze o ya ho nga u fhambana, futhi u ḓi tsireledza sa mufumakadzi uri u si ḓi wane wo gonya miri. Arali u tshi ḓivha uri a u kho ṱoḓa u gonya miri nga uyo muthu ane wa khoya u ṱangana na ya u tea uri u shumise khondomu. I tsireledza kha uri u si gonyae miri ya dovha ya tsireledza kha malwadze o ya ho nga u fhambana hu na malwadze o yaho nga u fhambana a ne u nga si kone u vhona na tshiṅwe tshifhinga uri hoyo muthu u na malwadze hayanoni, uri u ḓi tsireledza ndi tea u shumisa khondomo.

Ee ndi vhona ungari ndi nga ṱuṱuwedza ṅwananga uri a dzhene kha zwa vhuteamiṱa, ndi zwa ndeme nga maanḓa ro sedza vhutshilo ha zwino uri vhutshilo ha zwino vhu tshimbila nga u ṱavhanyedza badi vhana vha kho ṱavhanyedza u ḓivha zwithu nga maanḓasa ri tshi ḓivha uri mini vha funziwa nga hazwo tshikoloni a hu tshena tshine ra shavha uri ri nga vha vhudza tshone ngauri havha vhana vha ḓivha zwoṱhe kha tshifhinga tsha zwino. Zwino ndi vhona u ngari u tenda uri ṅwana a dzhene kha vhutea miṱa ndi u itela uri mini ṋamusi a ḓi wana ḽiṅwe ḽa maḓuvha o ṱangana na muthu wa tshinnani a songo ya a ḓi wana uri mini o ḓi hwala na ane a tshe ṅwana, a nga kona u ṱhogomela hani ṅwana hu nori na ene u tshe ṅwana. Zwino ndi vhona unga ndi zwa ndeme uri u funze ṅwana nga ha hezwo zwithu kha tshifhingani tsha zwino musi ri tshi kho ḓi zwivhona uri vhutshilo hovhunoni vhu kho ṱavhanyedza a vhu tsha nga vhutshilo ha kale ha uri kha musi a vha ḓivhi tshithu zwa zwino na vha ya funziwa nga ṋa ngazwo tshikolo.

Hai nṋe ndi vhona zwi songo tea uri vhana vha ite ngau ralo ende uya nga ha nṋe ndi vhona uri ndi vhuḓifhinduleli ha vhabebi vhabebi kha vhafunze ṅwana vhana vha ambe ngoho kha vhana, ndi vhona u nga ri kha vhutshilo ha zwino a hu tshena tshi ne ra nga dzumba tshone afho ri tshi zwiḓivha uri na tshikoloni vha ya funziwa ngazwo ezwi zwithu, ndi tshini tshine ra nga ṱuwa ri khou tshidzimba kha vhutshilo ha zwino. Zwino ndi vhona u nga ri vhana kha vhabebi vha vhudze vhana uri musi muthu a ite hezwi hu nga itea hezwi ngori kharali vhana vha shumisa mabaḽuni zwi amba uri zwi nga vha tshinyadzela na kha mitakalo vha si tshavha vhana vhare na mitakalo vha vho vha vhana vhane vha nga vha na malwadze, ndi vhona u nga ri vhabebi ndi vhona vha re na vhuḓifhinduleli kha vha funze vhana ngoho vha vhudze vhana ngoho uri arali ṅwana a ita hezwi hezwi zwi nga itea, vhabebi ndi vhone vha re na vhuḓifhinduleli.

Ndi vhona ungari ni nga ya kha vha vhutea miṱa na ya na ḓi thu na thusalea haningei uri ni kone u tsireledzea musi nitshi dzhena kha vhudzekani na muṅwe muthu. Vha vhutea miṱa vhanga ni thusa nga hu ni ṱhavha dzhekiseni kana vha ni ṋea dziphilisi dzine dza ḓo ni tsireledza, na kha vhutshilo ha zwino hu na dziphilisi dzine na nga dzi nwa musi ni sa athu ṱangana na hoyo muthu kana musi ni tshi fhedza u ṱangana nayo honoyo muthu a sa zwidivhi. ndi vhona ungari ndi yone nḓila ya u ḓi tsireledza uri u sivhe na tshitzhili, nḓila ya u ḓo tsireledza uri u si vhifhe muvhilini ndi musi wo ya kiḽiniki vha u ṋea dzhekiseni ya vhutea miṱa kana dziphilisi uri u kone u tsireledzea u si vhifhe muvhilini.

Kha vhupo hune ndabva khaho zwino ndi vhona vhathu vha re na malwadze a cancer vhatshi wana thikhedzo yo fanelaho kha tshitshavha. Ndi vhona tshitshavha tshi tshi vha tikedza kha zwoṱhe zwine vha ita zwone, ndi vhona hu tshi vha na maḓuvha ane ha hapfi hafhanoni hu vha hu tshi khou ambiwa nga ha hovhunoni vhulwadze ndi vhona hu thikhedzo ine yavha i ya vhuḓi kha havhala vhathu uri na vhone vha si ḓipfe ungari vho vho vho vho khethiwa kha vhaṅwe vhathu ndi vhona i thikhedzo ine yavha ya vhuḓi.

Ee ndi vhona hu na maitele a u sumbedza uri tshiṅwe u nga ri vha kho shavha uri vha ḓivhea uri vha na ho vho vhulwadze or vha kha heḽo dzilafho, ende ndi vhona zwi zwithu zwi si zwithu zwavhuḓi ndi vhona uri vha tea u ḓi ṱanganedza nga nḓila ine vha vha ngayo vha ḓi tangana vha ḓi ṱanganedza uri na musi vhathu vha nga zwi ḓivha vhone vha nga si nyama u vha kha i ḽo dzilafho vhone vha ngasi nyame u ḓi ṱanganedza. Ndi vhona unga u ḓi ṱanganedza ndi zwa ndeme musi u kha heḽo dzilafho ende musi u na heḽo dwadze.

Ndi ḓivha tshaka tharu dza cancer ine yavha cancer ya marambo, cancer ya muhumbulo, cancer ya maḓamu.

Ndi vhona unga tshine tsha nga thusa vha aluwa uri vha kone u humbudza zwifhinga zwa u dzhia dzilafho ḽavho ndi aḽamu arali vha vhuya vhavha vhathu vha ne vha rieliwa aḽamu kha dzi founu dzavho uri ndi ya tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha kho tea u dzhia dzilafho ḽavho. Ndi vhona ungari zwi nga thusa nga mannḓa vha nga dzulele humbula uri arali founu yavha i kho lila I kho lila ho lu noni luimbo zwi amba uri ndi u nkhumbudza uri ndi dzhia dzilafho langa, zwi nga vha thuso nga maanḓa nga maanḓesa kha vhaaluwa vhane a vha na a hu na vhathu vhane vha dzula navho, ngauri hu na vhaaluwa vhane vhavha na vhathu vhane vha dzula navho vhathu vhane vha dzula navho vha kona u vha humbudza uri ndi hetshi tshifhinga tsha uri vha dzhia dzilafho ḽavho fhedzi kha vhane vha si vhe na vhathu vha si vhe na vhathu vhane vha dzula navho. Ndi vhone vhane vha ṱhoga uri vha dzule vha tshi humbudziwa vha ndi vhone vhane vha ṱhoga uri vha iteliwe vha iteliwe aḽamu uri vha kone u humbula.

Ndi vhona unga tshine tsha nga itiwa hu ite hu tshi vha na workshop dzine dza nga vha dzi khou funza vhathu nga vhulwadze ha muhumbulo uri vha kone u ḓivha nga uri ahuna uri u vhanga dzula vha tshi kho shavha vha tshi kho shavhela uri vha ḓivhe nga hovhunoni vhulwadze. Vha tea uri vha ḓivhe nga hovhunoni vhulwadze ende vha vhu ṱanganedze uri nga ngoho vhu hone shangoni ende ndi vhulwadze vhune ha nga kona u swikela nnyi na nnyi, ndi vhona u nga ri na musi arali vhathu vha re vhatshi ya kiḽiniki vha kona u vha vha tshi khou vhudziwa nga ha hovhunoni vhulwadze musi vha tshe vho dzula vho lindela uri vha nga wana thuso ndi vhona u nga ri na zwezwi zwi nga thusa uri nnyi na nnyi a kone u ḓivha nga hovhunoni vhulwadze. Tshiṅwe futhi ndi uri ndi vhona unga vhathu vha nga nga tou vha na nḓila ya u rumela vhathu milaedza kha dzi founu uri vhathu vha ḓivha nga ha hovhonovhu vhulwadze.

Ndi vhona uri ndi zwa ndeme nga uri huna zwinzhi zwine vhana vha kho ḓi dzhenisa khazwo vhabebi vha sa zwidivhi, ndi vhona uri ndi zwa ndeme nga maanḓesa zwikoloni ngauri khamusi arali zwa itelwa hayani vhana vha ḓi shavha u vhudzisa dzimbudziso kana vha ḓo ḓi shavha u amba vha tshi kho shavha vhabebi vhavho, fhedzi ndi vhona unga arali zwi tshi itiwa tshikoloni vhana vha ḓo vhofholowa na musi arali vha na dzimbudziso vha a vha vhudzisa dzimbudziso. Ndi vhona uri ndi zwa ndeme ngauri vhutshilo ha zwino vhu kho gidimesa nga mannḓa ahuna tshine vhana vha si tshi ḓivhe na musi ri tshi ḓivha uri bugu dza tshikolo ano maḓuvha dzi a funza nga hezwi zwithu uri musi arali muthu a ite zwithu zwa so hu itea mini kana musi arali musidzana na mutukana arali vha ṱangana hu itea mini, zwino ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri na zwezwo zwi ḓi swika zwikoloni vhana vha ḓi ḓivha zwoṱhe nga hezwo zwithu.

Heyo ndi ngoho zwi a itea u na dwa dwadze heḽo wa si vhe na dzangalelo ḽa zwiḽiwa u soko fu u sa funi u ḽa muvhili u ya pfha muvhili u tshi kho fhisa, thumba tsumba dzwadze dza hovhu vhulwadze dzi yelana na flu wa ḓi wana u khou sokou hoṱola wa ḓi wana u khou hoṱola malofha u soko ri tshi lavhelesa zwiḽiwa wa pfha uri a u kho zwi takalela kha heḽo ḓuvha, eyo ndi ngoho ya uri u avha u sina dzangalelo ḽa zwiḽiwa musi u na heḽo dwadze ndi iṅwe tsumba dwadze dza heḽo vhulwadze.

Maga a tsireledzo ane muthu a tea u a tevhela tsha u thoma ndi uri u kho tea u ḓivha uri u afho fhethu hune a kho ya hone ndi fhethu ho to itisaho hani ndi fhethu hune ha nga ṱhogomela mini. tsha vhuvhili u tea u paka zwithu zwine zwo fanela uri a ṱuwe nazwo u fana na bogisi la first aid ḽine a ḓivha uri ḽi ḓo muthusa a ṱoḓa na mapa wa hafho hune a khou ya hone. A ṱoḓulusa na uri mutsho wa hafho hune a khou ya hone uri ndi mutsho ḓe uri a kone u ḓivha uri ndi zwifhio zwiambaro zwine a ngo kona u ṱuwa nazwo, u tea u dovha a ṱoḓulusa uri afho fhethu dziphukha dzine dza wanala ndi phukha ḓe uri muthu a kone u ḓi ṱhogomela a si vhaisale.

Vha nga langana uri ngade i dzule yo ṱhogomeleya vha nga ita mini, kana vha gudiswa vhanga vha vhone vhane vha ya vhatshi sheledza zwimelwa, kana hu nga tholiwa vhathu kha tshi tshavha vho no khou tou voluntiyara uri vha ḓo ya vha tshi zwi ṱhogomela.

Bada dza ma hayani ndi bada dzine a dzi ngo to vha dza vhuḓi, i dzibada dza giraveḽe, zwino musi u kha tshiimo tsha shishi vhathu vha thuso vhaya balelwa uri vha kone u ṱavhanya u swika ngori vho vha vha kho shavha uri arali vha gidimesa dzi goloi dzi nga tshinyala vho lavhelesa dzi bada uri a dzi tuvha dza vhuḓi.

Vhathu vho vha vha tshi ofha uri kha musi arali vha hayeliwa vhu lwadze kha musi vhunga vha fara nga nḓila yo kalulaho, nduri vhavha vhasa thembi heyo khahelo ya COVID-19 uri i ngavha yo yo tsireledzeaho.

Vhunzhi ha vhanna ndi vhathu vhane a vhathu anḓana hezwi zwithu zwa mutakalo, fhedzi ndi vhona ungari arali havha na vhathu vho no tshimbila vha tshi vha ṱuṱuwedza vhundeme ha uri vha ye vha tshi ṱoliwa vha nga kona u pfesesa vha kona u ya vha tshi ṱoliwa tshifhinga tshoṱhe, ngauri mutakalo ndiwa ndeme.

Vhuleme ha masheleni vhuya thivhela uri muthu a kone u swikelela tshumelo ya mutakalo ya khwine, ngauri u wana hezwo zwithu kha heyo tshumelo ya mutakalo zwithu zwine a zwi kho ḓura nga maanḓa a u khou kona u zwi swikelela u fana na musi kha musi muthu a re na vhuholefhali a tshi kho ṱhogea wheelchair a wana uri wheelchair a khou kona u swikelela ngauri i khou ḓura nga maanḓa, heyi vhulime ha masheleni a kulesa ano maḓuvha na zwithu zwa hone zwikho ḓura.

Ee ndi vhona ungari hezwo zwi shumiswa, zwo fanela uri zwi nga shumiswa uri ambuḽentse dzi kone u wana vhathu nga u ṱavhanya uri vha kone u wana thuso nga tshifhinga.

Zwikhala zwi ngaho dzi kiliniki, dzi kiḽiniki huna vha shumi vhane vha tshi to shuma u ya kha vha holefhali vha tshi vha fha thuso ine vhanga vha vha khou i ṱhoga, dzi ḽaiburari hu tovha na community centre ine vha nga kona uri khamusi arali na muthu ane a nga kona u isa a vhaisa no vhaisa zwikoloni.

Ndi zwa ndeme uri vha kone u ḓivha malwadze, ndi zwa ndeme uri vha kone u ḓivha malwadze hanefha ngavha vha kha vha kha khombo ri vha vhe nao, kana vho no vha ho nao vha sa zwiḓivhi, zwino ndi zwa ndeme uri vha dzule vha khou ṱoliwa uri vha dzule vha tshi ḓi ṱhogomela tshifhinga tshoṱhe vha dzule vha tsireledzea, vhaḓivhe na uri vha nga itisa hani uri vha si vhe na hayo malwadze.

Hanevha vhagudiswa vhane vha kho gudisiwa vhutsila ha ndeme, ndi vhone vhane vha nga kona u ya vha ṱavha miroho khamusi nga bureiki vha vha tshi ṱhogomela vha tshi sheledza, kana nga matsheloni musi tshikolo tshi sathu dzhena kana musi tshi tshi bva.

Tshitshavha tsha hashu tsho ya tshavha tshitshavha tshine tsha kona u thetshelesa musi vha tshi vhudziwa upfi ok hu na khwaranthini vhathu kha vha ḓi valele dzi nḓuni uri vha sa kavhiwe nga dwadze, vho ya vha ita ngo ralo vha tevhela milayo yoṱhe ya ra ya ra vha ri tshi funziwa ri to i tevhela uri ri sa kavhiwe nga dwadze.

Khaedu ndi dza nonga dza uri khamusi a vha khou kona u wana havho vhathu, khamusi na musi vha tshi founela muraho network a dzi fari, na uri khamusi fhethu hune a hu na bada yone vha nga kona u swika vha kona u swikelela hoyo mulwadze.

Ee e e ndi vhona ungari u na pfushi dza eḓenaho, sa muthu vhathu vhane vha ḓovha vha kho ṱhogomela zwiḽi .

Ndi fulo ḽa zwa muhasho wa mutakalo lo nkunya uri vhavha vha tshi khou kona u funza vhathu ngauri uri vha ḓi tsireledze nga kha COVID-19, ndi zwifhio zwine vha nga ita zwone ḽi tshi khou funza vha na zwikoloni, vha shumi, roṱhe ḽi tshi khou ri funza.

Mafulo a u ḓivhadza a nga ḓivhadza kha zwileludzi zwa vhu davhidzani, a tshi rumela milaedza, a tshi ḓiḓivhadze na kha dzi Facebook na dzi WhatsApp.

Tshi iteaho ndi uri, ṅwana a nga koni u wana dzilafho, u dovha ṅwana ane a vha khou tambudzwa nga muholefhali ndi zwithu zwi konḓaho.

Ee nṋe ndi vhona hu tshi kho ita zwo teaho, fhedzi ha vhanna ndi vhone vhane vhanga a anḓani na u ṱhogomela mitakalo yavho, ngauri na musi ri tshi ya dzi kiliniki, ri wana vhana vha si vhanzhi, vha tonga vhathu vhane vha a shavhana na dzi kiḽiniki.

Zwiḽiwa zwi re na pfhushi dza tshikolo tshanga nga katela miroho i nonga spinach, mutshaini, zwa katela na mukapi wa makhaha, zwa katela na zwa katela na vhurotho ha brown.

Nyala ṱhoḓea dzine nṋe nda nga dzi no ya ndi dza uri, vhane vha ḓi kona vhane vha vha na dzigoloi, vha nga shumisa dzigoloi dzavho uri vha kone u swika sibadela uri vha kone u tenda uri vhane vha si vhe na dzigoloi vha kone u swikelela vhuongelo musi vha fanele vha tshi founela dzi ambuḽentse, dzi vhe dzi wanale yaho vha kone u wana thuso ngo thavhanya.

Zwi nga khwinifhadzwa ngo vha vhuḓifari ha khwine, na u kona u konḓelela, vha konḓelele vha lindele uri musi vho founela ambuḽentse nga swika nga tshetsho tshifhinga, ndi zwine vha tea u zwi ḓivha vha kone u farana zwavhuḓi na havho vha muhasho wa zwa shishi.

Ndi ngauri vhathu vha vhanna a si vhathu vhane vha dzula vha tshi kona u ya vhuongeloni vha tshi tsheka uri mutakalo wavho u nga nḓila ḓe, vhathu vha vhanna ndi vhathu vhane vha shavha dzi kiḽiniki ṋamusi waya dzi kiliniki a vha wana lesi ndi nga zwo sa ṱavhanye u wanala.

Ndi ngudo ya uri, mutakalo ndiwa ndeme na u ri tea u ḓi ṱhogomela, na uri musi muthu a tshi kho hoṱola kha ambara mask uri a si shele vhaṅwe vhathu malwadze awe, na uri muthu u tea u ṱamba zwanḓa tshifhinga tshoṱhe nga tshisibe.

Ndi u ri vha nga vha ṱuṱuwedza nga vhu ḓi ha u fumba ngori ndi u fhiyo.

Hayi hayi a thathu vhuya nda thusa, ndi muthu ane ndo vha ndi muthu ane nda sa tu zwi takalela hezwi zwo zwa dzi tsimu lini.

Hai a thi vhoni nga u ralo, ngauri u ya wana uri kha kha vhupo ha dzi ḓoroboni vhathu vho ḓalesa ende ri zwi ḓivha uri muvhuso washu a khou tou ita nga maanḓesa zwine zwa kho ri takadza, u ya wana dzi tshi khou shotha dzi ambulance uri hu tshi founela u wana i sa kho wanala nga tshetsho tshi fhinga.

Nḓila dzine vha nga kunda khaedu hedzi noni ndi uri, kha vhupo hashu vha ite tshi gonṱiri, ngauri kanzhi uri ambuḽentse dzi si kone u swika, ndi ngauri a huna tshi gonṱiri.

Ee, ndi vhona u nga ri arali muvhuso wa mutsiko kha zwibadela uri vhalwadze vha tou vha na nga tshifhinga tsho raliho a zwi ita uri hu si vhe na u ṱhogomelwa ha khwine ngauri vha vha vho dzhaya kha musi tshivhalo tshine vha khou tea u tshi ṱhogomela tshi vha tshi nṱha, so a hu vhi ha u ṱhogomelwa ha khwine ngauri hu vha ho dzhaya, vha tshi khou ita nga u ṱavhanya, vha tshi khou dzhayela uri vha kone u swikelela heyo mbalo ine vho vhetshelwa yone.

Vhuponi hafha ha hashu ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa uri vhathu vha ye vha dzhie dzilafho ḽa HIV and AIDS ngauri hu vha hu na vhathu vha no dzula vha khou vha ṱuṱuwedza tshifhinga tshoṱhe uri kha vha ḓiṱhogomele, kha vha ye vha dzhie dzilafho tshifhinga tshoṱhe uri vha dzule vha na mutakalo wavhuḓi.

Ee, ndi vhona u nga ri vha ḓo anzela u u u u u ri u ṱavhanya u ya vha dzula vha tshi khou vha na mishonga minzhi uri na musi arali vha lwala ya vha yo fhela vha ḓivhe uri vha dzula vha nayo.

Thaidzo khulwane hu ḓo vha uri vhathu vhane vha dzula hafho vha ḓovha vha khou tea u ṋamela vha tshiy a kha maṅwe mashango, vha tshi ya kha vhuṅwe vhupo uri vha kone u wana thuso ya dzilafho.

Ee, zwi amba zwo ri vhathu vha ḓo ḓi ḓa vha tshi huma hu si na thuso ine vha khou i wana ngauri vha vha vho fhelelwa nga mishonga ya ndeme, zwi amba zwo ri service diḽivari i ḓo vha fhasi, ha vha pfhi kiḽiniki heyo kha musi a i khou shuma zwone.

Tshithu tshine tsha tou thoma tshine nda nga tama uri i sedze khatsho ndi uri i ṱuṱuwedze vhathu vhane vha nga vha na HIV and AIDS vhundeme ha uri vha kone u dzhia a dzilafho ḽavho vha kone u dzhia dzilafho ḽavho, vha dithogomela na vhane a vha a thu vha nayo vhundeme ha uri vha ḓitsireledze tshifhinga tshoṱhe.

Tshithu tsha ndeme tshine nda vhona u nga ri tshi a fanela u sedza khatsho ndi uri vhathu vha nga ḓiṱhogomela nga nḓilaḓe uri vha si vhe na vhathu vhane vha dzula vha na malwadze.

Ngeletshedzo ine nda nga mu ṋea yone ndi a uri a ḽe zwiḽiwa zwa pfhushi sa musi ri tshi ḓivha uri mahayani zwiḽiwa zwa pfhushi ndi hune zwa wanaleyesa hone ngori vha vha vho ṱavha miri ya no ya mitshelo, miroho i ya vha hone, so a nga vha muthu kha musi o no ḽa zwiḽiwa zwine zwa vha na dzi vithamini dzavhuḓi nga vha muthu wa khwine.

Ee, muthu a na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfhu i a swikelela hune a nyama a sokou pfha u nga hovho vhulwadze kha musi a vhu nga fholi, a fhedzisela kha musi a si tsha a si tsha ya, a si tsha ya, a si tsha ya na hune a tea u ya hone uri a kone u wana thuso.

Ndi nga katela uri ha kha hu dzule hu na vhathu tshifhinga tshoṱhe vhane vha ḓo ṱhogomela havho vhathu, hu songo vha na uri hu khou tou ima vha khou tea u ima ḽainini vha tshi khou pfhesa vhuṱungu vho huvhalesa, kha vha wane thuso ya shishi.

Vha fanela u thoma ngo u ṱoḓulusa uri ndi gai hune heyo tshumelo ya mutakalo yo sa khou kona hone then vha wana dzi solution dza uri zwi nga khwinifhadzisiwa nga nḓilaḓe.

Ee, zwine nda nga zwi vhea phanḓa ndi uri vhathu vha wane thuso vha wane thuso ngo ṱavhanya.

Ee, ndi nga tou livhuwa nga maipfhi ane a ḓo mu ṱuṱuwedza uri a ise phanḓa na u shuma zwavhuḓi na u thusa vhathu nga nḓila yavhuḓi a songo tou vha zwi ita kha muthu muthihi fhedzi a zwi ite kha vhathu vhoṱhe ende a zwi itese u ya phanḓa.

Ee, ndi nga ri tshumelo dza dza dza dza mutakalo dza shishi kha hu vhe vhathu vhane vha vha na u pfhela vhuṱungu, vha vhe vhathu vhane vha kona u isa tshumelo kha vhathu nga tshifhinga ngauri u ḓo wana uri muṅwe u khou lwala lwo isa lufuni then vha tshumelo vha tshi sala vha tshi yo swika vha wana uri ha tsheho, a ri khou ṱoḓa zwithu zwo raloho, ri khou ṱoḓa tshumelo ine ya ḓo swika vhathuni nga tshifhinga.

Ndi nga ṋea ṋe nyeletshe nyeletshedzo ya uri a vhe mushumi wavhuḓi, kha ye a vhe muthu ano funa vhathu, kha vhe muthu a no ḓiṱhogomela vha vhalwadze nga nḓila yo teaho, a shume o ḓivhudza, a a a vhe muthu wavhuḓi kha tshitshavha.

Ndi nga mu vhudza uri kha ye a a khwinifhadze, ro lavhelesa fhungo ḽa uri mishonga tshiṅwe tshifhinga i khou ṱavhanya u fhela, i ya shotha vhathu vha tshi ya vha wana i siho vha si wane thuso.

Ee, ndi vhona unga ndi khwine uri u wane u wane goloi u ise hoyo muthu sibadela ngauri ri zwi ḓivha uri dzi ambuḽentse ano maḓuvha dzi a lenga nga maanḓa, u wane uri hoyo muthu ndi vhulwadze vhune vhu khou tou mu isa lufuni, a nga si kone u lindela ende u tshi founela ambuḽentse kha musi a i khou wanala kana hu khou pfhi dzo bva dzoṱhe kana hu khou ambiwa zwiṅwevho kana hu khou pfhi hu ḓa mara ya dzhia tshifhinga, so ndi vhona u nga ri u wana goloi zwi vha zwi khwine.

Ee a hu vhuyi ha shumea nga nḓila yavhuḓi, vhalwadze vha vha vha si, nga maanḓesa ro lavhelesa ḽa maḓi, ḽi vha ḽi songo dzudzanyea ngauri vhalwadze vha a ṱhoga maḓi nga maanḓa ya.

Ee muthu a vha na nyimele yo raloho hu si na sibadela zwa muhumbulo tsini u a ya a transfereliwa haningei kule kule hune tsinisa hune tsha nga vha tshi hone sibadela tsha muhumbulo.

Ee, arali muthu a wana khombo khulwane fhethu hune ha vha kule vhukuma na hune a dzula hone i vha i vha khakhathi i vha khakhathi nga maanḓa ngauri vhane a dzula navho vha ḓo vha vha sa ḓivhi na zwo ri hu khou itea mini khaye, vha ḓo vha tshi khou tea u shumisa masheleni manzhi uri vha kone u mu dalela kha henetsho sibadela tsha tsini na hune o wana khombo hone.

Insulin i thusa, i tamba tshipiḓa tshihulwane i ita uri swigiri i kone i kone u tsa, ita uri swigiri i kone u tsa, glucose i kone u tshimbila kha malofha a dzi blood wessels.

Ndi vhona zwi songo fanela uri vha fole ḽaini vho lindela dzilafho ngauri u wana uri muṅwe kha musi vhulwadze hawe ndi ya shishi vhu khou ṱoda dzilafho nga u ṱavhanya fhedzi a tshi a tshi sala a tshi swika ngori o ima ḽainini u wana kha musi a tshi khou ṱuwa shangoni.

Ipfhi mutakalo ḽi tou amba ḽi tou amba u dzula wo takala ndi uri mutakalo like u nga nḓilaḓe, u nga nḓilaḓe, muvhili u nga nḓilaḓe, iwe muṋe u nga nḓilaḓe, ndi pfha ḽi ḽa ndeme nga maanḓa.

Ee, ndi vhona u nga a si avhuḓi, ndi vhona u nga a si avhuḓi ro lavhelesa uri mini mishonga minzhi u ya wana uri yo fhela ine wa ḓivha uri ndi ya khwiṋe, u wana uri yo fhela, ndi vhona ungari a si yavhuḓi.

Ee, i a tutuwedza, i ṱuṱuwedza ro lavhelesa uri vhathu vha ya litsha ya dzi kiḽiniki, vha ḓivha uri hu na mushonga wa sialala une wa nga vha thusa kha heyo nyimele ine vha khou vha vha khayo.